Amathuluzi abangasebenzisa isiginci, amamayikhrofoni, ama-keyboard-i, izimfiliji nezimpempe.

Umngani wami ngenkathi ekhithiswa, wathi ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lokuxhumana, kumele ukuthumela umyalezo, wayedumele ngoba zombili lezindlela zazimsiza futhi wayekwazi ukusebenza ngazo. Ngakho kwakuzoba noshintsho olukhulu.

Umehluko ukuthi izinhlelo zokusebenza ngokuxhumana, uthumela umyalezo, usebenzisa ama-message. Kanti ungowazi ukufona ngaphandle kokuthumela umyalezo, kodwa ngaphandle kokuthumela umyalezo uwubhalile phansi, uyakwazi kumakhalekhukhwini.

Ngingathanda ukuzwa izingoma zikamasikandi ngoba ngiyazithanda kakhulu, nanokuthi zikhuluma , nanezinto ezenzeka ekuhlaleni.

Umngani wami wayesebenza ngohlelo lokusebenza ukuxhumana nokuthumela imiyalezo, ngakho uma isekhwethiswa, washo iy'ndlela bezimsebenzela. Ngakho wagcina ekhethe eyokusebenza ngokushayela umakhalekhukhwini ngoba kwakwiyona indlela elula yokunende akhe, nanokuthi azuze amakhasimende, ngoba ukuxhumana ngomyalezo wayengazi noma ufikile yini kuloyo muntu.